Dintlha e ka nna gore motšhini wa metshameko o kanna o a tura o akaretsa, mme company e batla go boloka di tshenyegelo di le kwa tlase mo thulaganyong ya motshelo. Company e ka tswa e dirisa leano la ditlhwatlhwa tse di kgaogantsweng go rotloetsa bareki go kwa dithulaganyong tse di turang, tse di akaretsang kanele ya metshameko. Nna ga ke batla kanele ya metshameko nka se nne le bona, ke tlo nyaka di-company tse dingwe tse di nang le kanele ya metshameko e ke e batlang, ya ditlhwatlhwa tsa ko tlase.

Batho ba boifa go e dirisa ka go se tlhomamisege ka gore AI e dira jang le bokgoni jwa yone. Ba na le matshwenyego ka tiriso e e sa siamang e ka nnang teng ya tshedimosetso ya motho kgotsa di tlotlo tsa tshireletsego. AI e ka itirisa ditiro tsa ka metlha tse ke ditlamorago tsa teng, e kgaola nako ya tiro e raraneng le ya boitlhamedi. AI e ka sekaseka ditlhopha tse di kgolo tsa tshedimosetso le go tlamela ka dintlha go itsise ditshweetso tsa kgwebo.

Netefatsa gore tshedimosetso e bolokile sentle mme a ya senyega. Netefatsa gore serweboleta le ditsamaiso di mo nakong go thibela mathata a go tsamaisana. Ka metlha back up ya data go thibela tatlhegelo fa e ka felelwa ke nako kgotsa ya senyega. Fitlhelela moabi oa tshedimosetso kgotsa setlhopa sa tshegetso go bona thuso.

O ka thusa ka go retsa ntle le go atlhola, ba letle go abelana maikutlo a bona le matshwenyego a bona ntle le go ba tsena ganong kgotsa go ba atlhola. Netefatsa maitemogelo a bone le go amogela ditlamorago tsa maikutlo tsa go kgerisiwa ka inthanete. Ba rotloetse go boloka dinepe tsa screen-i, melaetsa kgotsa bosupi jo bongwe jwa go kgerisiwa ka inthanete. Ba thuse go thibela motho kgotsa akhaonto e ikarabelang ka go kgerisa mo metsweding ya dikgang kgotsa mo dipolatefomong tse dingwe. Bega go kgerisiwa ka inthanete kwa polatefomong kwa sekolong kgotsa kwa bolaoding fa go tlhokega.

Dirisa dipolatefomo tsa media wa loago go tlhama diteng tse di kgatlhang dipapatso le di go dira gore batho ba bue ka dikolo-kolo tse dišwa. Tirisanommogo le batlhotlheletsi ba media wa botsalano bakwadi ba di-blog kgotsa batho ba ba tumileng go rotloetsa dibaesekopo le go tlhama maikutlo. Poifo ya go latlhegelwa, tlhama di-trailer-ra le tse di kgatlhang, go bontsha dintlha kgolo tsa baesekopo le go dira gore batho ba itumele. Naya dipoloketso tsa nako e e kanyediweng le theko tsa .

Go dira gore maitemogelo a moithuti a tsamaisane le di tlhokego bo kgoni le mekgwa ya go ithuta, ya moithuti ka bongwe. Ba tlamela baithuti ka diteng tse di maleba tse di kgatlhang tse di tsamaelanang le dilo tse di ba kgatlhegelang le mekgele ya bona go fetoga-fetoga le maemo. Go naya baithuti tšhono ya go ithuta ka lobelo lwa bona nako nngwe le nngwe le gongwe le gongwe. Kopanya thuto ya setso ya mo phaposiburutelong le go ithuta mo inthaneteng, go tlhama maitemogelo a fetoga-fetogang le a a .

Tlhagiso retail kgotsa di-shop-o tlhokomelo ya boitekanelo, ditoropo tse di botlhale, ditšhono tse dintšha e tlo ba five G, e tla kgontsha tsebiso ya dintlha tsa nako ya nnete le di tshekatsheko tse botlhokwa bakeng sa tikologo tsa IoT. Le go kganna go ata ga dithulaganyo tsa tikologo tsa IoT lefatshe ka bophara. Five G e tla maitemogelo a a tseneletseng a AR le VR, go leta bareki go dirisana le diteng tsa bobegakgang ka ditsela tse dingwe.